Ka go ruta bašwa ka ga boitekanelo jwa thobalano le thibelapelegi, re ka ba naya maatla a go dira ditshwetso tse di nang le kitso ka ga boitekanelo jwa bona jwa tsalo.

Le fa go sa supiwe ka saense gore go tlosa lesego le le maswe ka tlhaloganyo ya melemo mengwe ya setso le dingwao di ka nna le melemo ya mmele, tlhaloganyo le loago e ka lebisang kwa temogo eng ya boitekanelo jo bo tokafaditsweng.

Go tlala thata mo dikokelong tsa puso go ka baka ditlamorago di le dintsi tsa nako e telele. Go akaretsa le go fokotsega ga boleng jwa tlhokomelo, go oketsega ga dipalo tsa dintsho le go sa kgotsofalele go go kwa godimo ga balwetse le badiri. Go fokotsa mathata ano ditharabololo di akaretsa go tokafatsa go nna mo dikokelong, go tokafatsa kelello ya balwetse, go tokafatsa phitlhelelo ya tlhokomelo ya le go dirisa dikokelo tsa mo inthaneteng le health.

Go tlhoka go bona kalafi ga batho ba golafetseng go ka gakatsa botsogo jwa bona thata, ga dira gore kalafi e diege, go nne le kotsi e e oketsegileng ya go nna le mathata le e leng go fokotsa lobaka lwa botshelo.

Go gakolola tsala ya gago kgotsa leloko la lelapa gore thuso e teng le gore mathata a boitekanelo jwa tlhaloganyo a ka alafiwa. Go na le dingaka tse dintsi tsa boitekanelo jwa tlhaloganyo le tsa boitshwaro tse di itsegeng mo dikarolong tse dintsi tsa boitekanelo jwa boitshwaro, jaaka go tshwenyega thata mo maikutlong, go tlhobaela, PTSD, maitsholo a maikutlo, LQBTQ plus le tse dingwe.

Fa balwetse ba sa kgone go reka melemo e e tlhwatlhwa kgolo, ba ka nna ba diega kgotsa ba tlogela dikalafi tse di tlhokegang, mme seno sa dira gore botsogo jwa bone bo nne maswe le go feta, go akaretsa gore ba swe. Bathapi ba ka thusa ka go neelana ka thuso ya go rotloetsa health ka melemo ya generic le go tlamela ka didiriswa tsa thuso go laola ditshenyegelo tsa tlhokomelo ya boitekanelo.

Tshireletso e e gabedi e naya melemo ya boitekanelo ka go fokotsa kotsi ya boimana jo bo sa ikaelelwang, malwetse a a tlhakanela dikobo le go tshela nwa ga HIV. Le fa go ntse jalo go na le dikgwetlho tse di jaaka ditiriso e e sa tlhomamang ya condom go tlhoka go fitlhelela ditirelo tse di tseneletseng tsa thulaganyo ya lelapa, le go tlhoka maitseo mo setšhabeng. Thuto e na le seabe se se botlhokwa mo go rotloetseng tshireletso e gabedi ka go tlamela batho ka kitso.

Go ga mmele go thusa go fokotsa go amana ga COVID-19. Seno se raya gore re nne sekgala sa bonnye one meter, go tswa mo go yo mongwe le go tila go fetsa nako mo mafelong a a pitlaganeng kgotsa ka ditlhopa. Itshireletse le go sireletsa ba bangwe, roba ketane ya phetiso. Ee, go ne go thusa go nna kgakala le o mongwe ka COVID-19.

Batho ba ba nang le mogare wa HIV ba ka nna le matshelo a tlhakanelodikobo a a kgotsofatsang, a a kgotsofatsang kwa ntle ga go tsenya boitekanelo jwa balekane ba bone mo kotsing, mme ba tlhoka go akanyetsa le go tlhomama mo tirisong ya bone ya tshireletso.

Ka go nna dikao, barutisi le babueledi ba go tlhopa dijo tse di itekanetseng. Gape di ka tlhotlheletsa tikologo ya sekolo, go godisa maikutlo a a siameng ka ga phepho le go ja dijo tse di itekanetseng.

Ka mekgwa e e tokafaditsweng ya go boloka dijo, go rulaganya menu o o nang le dikotla le maiteko a go fokotsa matlakala le go a dirisa gape. Gape ba tlhoma mogopolo mo go katiseng badiri ba tirelo ya dijo, go fetola bogolo jwa dikarolo tsa dijo le go ruta baithuti ka go senya dijo.

E ka tokafatsa phitlhelelo ya tlhokomelo, ya tlamela ka dikgetho tsa kalafi tse di akaretsang, mme e ka nna ya lebisa kwa dipoelong tse di botoka tsa molwetse ka go kopanya mekgwa e e tlaleletsang.

Tsietso ya tlhokomelo ya boitekanelo e akaretsa tsietso ya ka bomu, go bona dipoelo tsa madi mo teng ga tsamaiso ya tlhokomelo ya itekanelo. Fa dikumo le ditirelo tse di ka fa molaong tsone di tlamela ka tlhokomelo le kalafi ya mmatota ya kalafi. Babereki ba ka farologanya magareng ga tsona ka go netefatsa go nna semolao ga batlamedi ba ditirelo le di-claim-e go nna kelotlhoko ka ditsholofetso tse di utlwalang di le dintle thata, go ka nna boammaaruri le go ela tlhoko di folaga tse di khubedu tse di jaaka go duela go feta selekanyo kgotsa ditsamaiso tse di sa tlhokegeng.

Go samagana ka katlego le tsietso ya tlhokomelo ya boitekanelo, batho le mekgatlo ba ka tsaya dikgato di le mmalwa, go akaretsa le go bega ditiro tse di belaetsang go tlhaloganya dikema tse di nang teng tsa tsietso le go nna ba itse ka dikgato tsa thibelo ya tsietso.

Tlhokomelo ya poraefete gantsi e lekanyeditswe ke ditshenyegelo le inšorense. Fa ditsamaiso tsa setšhaba di ikaelela phitlhelelo e e leka-lekaneng mme di ka lebana le dikgwetlho ka go nna teng ga didiriswa le dinako tse di telele tsa go leta.

Ka go fokotsa dikelo tsa boimana jo bo sa ikaelelwang, dithibelapelegi gape di fokotsa tlhokego ya go senya mpa ka tsela e e sa babalesegang le go fokotsa phetiso ya HIV go tswa mo go bo mme go ya kwa maseeng a a sa tswang go tsholwa. Ka setla pele seno kitso e e botoka ya go dira ga dithibelapelegi e amana le dikelo tse di oketsegileng tsa go amogelwa ga dithibelapelegi tse di dirang lobaka lo lo leele tse di kgonang go busediwa morago.